Ha ke nahane ke nnete taba yeo, ha ke nahane ke nnete ho hang, ho ba jwale kofi ka boyona e na le mathata a maholo mmeleng wa motho. Ha se ntho e nang le di matlafatso e ka lwantshang mafura, ebile ho kgothaletswa hore o fokotse ka kofi. Jwale ha o e tshela di sirilamunu o etsang ha hona hore e tlo o thusa ka letho. Kofi ho teng e tlo o fa fela matla a sa lokang a hore o qale letsatsi ka ona, e leng hore ha e tswa mmeleng ya kgathatsa.

Tjhe, ha ke e bone jwalo ke bona mmuso o sa etse ntho e ngwe le engwe ho etsa bonnete ba hore ba tsofe ha ba sokole sepetlele, ho ba taba ya pele ha ba hire baoki ba lekaneng ho hlokomela batho ba ka hara kamore e le ngwe. Ha hona la batsofe ba seven ka moo, ba supileng ke bana ba dutse ba supile. Wena o mong hona le a hlokang o mo emise, hona le a hlokang o mo jese, hona le a hlokang o mo tlose o mo ise a lo ithusa ha e kgonahale. Jwale ke bona e sa etsahale ekare ho ka hirwa, mohlomong batho ba bangata le ha e kaba batho fela ba tereinwang ba kenywang thutong ya hore ba ba hlokomele jwang le ha e se baoki.

Movember campaign ke moo bo ntate ka kgwedi ya November, ba hodisa ditedu, ha ba hodisa ditedu tsa bona ba di hodisa hore ba support-e bo ntate ba nang le kankere, le bana ba ipolayang ba ba kgothatse ho re hotla loka, ka ho hodisa ditedu tsa bona. Ntse ba tsamaya hohle monana, ba etsa tsona di-campaign tseno tsa hore batho ba bone bo ntate, ba bone hore ba kgathallwa le bona.

Moraka, jwalo ka ha ke bona hore o so le di kamanong tsa lerato ebile ke wena yenwa wa kgona ho tla o tlo mpotsa o buwe le nna, ke kopa o sebedise di kgohlopo di a tholahala hohle mona, dipetlele le ditliliniking. Kapa hona le hona mona mo o tsamayang mabenkeleng a bo di-garage, mabenkeleng a bo Shoprite jwalo jwalo moo o ka rekang dijo di a tholahala. O ithekele di kgohlopo, o di sebedise hore o se ka ba le tshwayetso ya mafu a thobalano kapa wa imisa, wa imisa bana ba bang kapa ngwana e mong o sebedise kgohlopo.

Eya ntshusumetsa hore ke lo fumana thuso jwalo ka ha e buweha ho re ba ya loka batho bao ba ba le bo ihlompho bo phahameng. Jwalo ka ha nna ke tepella maikutlo, ke utlwa ke se monate ke utlwa eka ka matsatsi a mang nkabe ke le siko lefatsheng moo ke nahana ha nka iponahatsa tliliniking ka ikopanya le baoki ba sebetsang ka yona taba e bothata bo ba maikutlo. Nka kgona ho fumana thuso e hantle ho ba hona jwale lefatsheng mona ho senyehile. Bohloko ba ka hloohong le ba maikutlo bo bobe haholo. Batho ba nka maphelo a bona.

Jwalo ka ha ke le morekisi a sa utlwisiseng puwo e ya matshwao, ke tlo tlameha ho re ke bone hore ke fumana thuso jwang ya hore ke e tsebe, haholo ntho tse bonolo jwalo ka ho dumedisa le ho utlwisisa dintho tse ke di rekisang ka lebenkeleng. Empa ha ke so tsebe jwalo, nka sebedisa buka le pen ba tsebang ho ngola, ba ngolle hore o hloka eng o hlokang o hlokang, a kgone hore ke mo fe dintho tsa di hlokang a mphe tjhelete ke mo fe tjhelete ya hae ha e be le teng e kgutlang, kapa lebenkele la ka e be le bulehileng hore a kgone ho kena a inkele dintho a di tlise ho nna. Ke ngolle le ba lelapa la bo lengolo ke mo fe lona ke ba jwetse hore ha e be le mo roma kapa a tla lebenkeleng, ke kopa le mo ngolle.

Dipetlele tsa COVID-19 seo mohatsaka a neng a ile ho sona. Ke ile ka bona ba latela melao ya COVID-19 haholo, le ka phapusing ana a dutse ka ho yona o ne a le mong, a kentse di-oxygen-e, a ja ba mo thusa ho ja a kentse le di-trip-i. Ha ba mo tlohela le hore a kgutlele hae a so be hantle, o kgutletse hae a sa phela hantle a kgona ho ihemela a le mong. Ke bona dipetlele di sebetsa hantle ebile di sebeditse hantle ka taba eo ya COVID-19 ho e laola.

Re ka qala ka hore jwalo ka ha re dula mahaheng mo, re ikopanye re ye hona tliliniking eo e hole re fihle re buwe le materoni wa moo hoba ha jwale ho se ho na le dikoloi tse sebediswang ho fihlela batho ba hole ba mahaeng. Re mo tsebise hore rona re le batho ba ba kana, ba ba kana, ba ba kana re hloka di thibela pelehi. Ho tla utlwahala hore mang o sebedisa e jwang, mang sebedisa e jwang horeng, ha mooki a tla a tlo re thusa hona mo mahaeng a rona a ba re thola a tseba hore re batho ba ba kae ba hlokang thuso ya yona taba eo ho ba ha e le hole ha re tlo kgona hore re dule ntse re ikisa.

Ke bona hore ho tlameha jwalo ka ha rona bo mme re na le di mekgatlo kapa di-organisation tse ngata tse shebaneng le rona jwalo jwalo hore rena le mathata a eng, re hloka thuso kang. Le bo ntate ba di etsetswe ba ka di etsetswa di tliliniking, mesebetsing ho be le dipuo tsa bo ntate fela moo ba kopanywang moo ba rutwa hore hase phoso ho ntsha maikutlo, hase phoso ho lla hore o ska inehela jwaleng o sa buwe dintho. Ba hloka bo ntate ba bang hore ba tlo buwa le bona ba ba tlwaetse ho re ha ha hona phoso ho etseng jwalo. Jwale mmuso le ona o ka leka ho kenya letsoho mono hona bo Social Development jwalo jwalo. Jwalo ka ha ba thusa bo mme le bo ntate ho nno be jwalo feela.

Dumela ntate leponesa ke o founela mabapi le taba ya hore hona le shopo pela ho rona mo, shopo ena nang e rekisa dipidisi, meriana e sa lokang. Ke ile ka rekela ngwana moriana wa sefuba ho bona moo, empa moriana o wa sefuba itse ha ke o fa ngwana ya ba ngwana wa hlatsa, ngwana wa fufulelwa ke mathata. Ke tlameha ho qotsa ngwana ka pelenyana ke mo isa sepetlele ha ke fihla sepetlele, ba njwetsa hore ngwanenwa o nwele moriana o sa lokang. Jwale ke a le kopa letle ntse ke na le record tsa sepetlele le ona moriana o na o teng.

Bo ntate ba tlameha ho etsetswa di-campaign tsa bona le bona, ba di etsetswe ke bo ntate ba bang ba sebetsang ka tsona tse nanang tsa health ya bona, hore ba dule ba tseba hore le bona ba kgathallwa ba ka buwa ho be hape le mekgatlo e thusang bo ntate ho thola mesebetsi. Hona moo mo ntso kopanwa moo bo ntate ba fane ka di CV ba fane ka ho re bona ba tseba mesebetsi e feng ba fuwe support-o le bona, ba utlwe hore ba kgathallwa ha ba dule fela ba kenelletswe le ka malapeng ka mona. Le rona ka malapeng ka mona re le bo mme re ithute hore re ba support-e, re ba fe matla hore ba thole mesebetsi, empa ha mmuso o kaba le di-campaign tse ngata e seng tse tholahalang toropong tse kgolo fela.